Uma ngabe unebhizinisi noma umushwalense, nihlangene, niyiqembu elithile njengo-Road Accident Fund. Kuyaye kube inhlangano ehlangene futhi ebambisene kube nemithetho ethile esuke ivunyelwene ngayo. Nemithetho engeke ize iphulwe ngumuntu. Njengalo ibhizinisi lemshwarense wezimoto. Uma ngabe sesilenzile, kuzophoqa ukuba sonke silihloniphe silithande.

Empeleni ngaya kumashonisa ngiyofuna imali, njengoba abantwana bami babengenakho ukudla endlini, ngingazi ukuthi bazolala bedleni. Kwangiphoqa ukuthi angiye kumashonisa ngiyoboleka imali ukuze ngikwazi ukuthengela izingane zami ukudla. Njengoba ngihlala endaweni yasedolobheni, ayikho indawo engingatshala kuyona anginayo. Noma anginalo isu lokutshala ukuze ngikwazi ukuphilisa izingane zami kanye nami uqobo.

Yebo uma ibhange lingangiboleka imali ezalayo. Ngingayisebenzisa ngokukhulu ukuzinakekela nangokukhulu ukucophelela, njengoba ngingumuntu oxakekile, ofisayo futhi ukuqala amathuba amabhizinisi, nomuntu ofisayo ukwenza okuthile empilweni yakhe. Ngingazama nokufunda esikoleni ngifunde lokhu okungangisiza, ukuze ngikwazi ukuziphilisa kanye nomndeni wami.

Uma ngabe ngisayina umushwalense, ngingathatha umushwalensi ozongilonda impilo yami yonke ukuze ngikwazi ukuhlala ngiphephile. Ngithathe umshwalensi ozomelana nesimo sami noma sengiyixhegu ukuze ukwazi ukuthatha isikhathi eside ngiphephile, ngize ngiswelakale ukuze umshwalense udlale indima yawo. Ngingawuyeki umshwalense ngisaphila. Kumele uwudlale uze kuze kushaye izinsuku zokuphila kwakho emhlabeni.

Ukuthi ngikwazi ukukhokhela umshwalense uma nginemali eningi, ngikwazi ukukhokhela isikhathi esizayo. Ukuze ngikwazi ukuhlala ngiphephile noma kufika isikhathi sokuthi anginayo imali okwesikhashana. Kepha ngiyazi ukuthi umshwalense ngiwukhokhelile uhamba phambili ngezinyanga ezithize noma ngeminyaka ethize, ukuze ngikwazi ukuhlala ngiphephile. Ngingakhokheli umshwalense kule nyanga, nenyanga ezayo, naleya nyanga ezayo. Ngoba lokho kwenza ukuba umuntu uma engabe engasanayo imali okwesikhashana, umshwalense ebese uyanqamuka, ebese kuthiwu akaqale phansi. Lapho uselahle inzuzo eningi.

Umhleli wezimali, ngingamubuza ukuba ngizokwazi yini ukunelisa zonke izidingo zami njengoba nginezidingo ezithile? Esemoto, amanzi, yindlu, izingane zesikole kanye nemfundo imbala. Imoto yami, uphethroli, kanye nama-rates engihlala kuwo. Ngizokwazi yini ukumelana nalo mshwarensi engufisa ukuwuthatha njengamanje? Ukuze ngingezoxakeka isikhathi uma siqhubeka phambili, ngingesweli mali, ngingazitholi sengihlupheka kade ngikwazi ukuziphilisa, ngigcine sengingasakwazi ukuziphilisa. Yingakho kumele ngixoxe nawe mhleli wemshwalense ukuze nami ngikwazi ukuphila.

Umthelela odala isikhathi sokulinda umshwalense. Ukuthi umnikazi womshwalense osuke ebhalise umshwalensi, usuke esedinga usizo oluphuthumayo. Njengoba esegcina engena emabhange nakomashonisa ukuboleka imali ukuze kusheshe akufisayo. Njengoba esuke efisa ukugcina usiko lokungcwaba, mhlawumbe umufi ukuze aludlulise ngokushesha ngezizathu zakhe. Iyona imiphumela edala ukuba inzuzo yomshwalense wakhe igcine incipha ingasabi ileli nani ebizoba ilona ngesikhathi ethola inzuzo yomshwalense.